O itse ho nna ke dule ke ikwetlisa. Ke dule ke je dijo tse matlafetseng. Meroho le tholwana. Ke dule ke nwa metsi a mangata, ke leke ho qoba ho ja dijo tse mafura.

Dumela setjhaba. Ke le bitsitse mona hore ke tlo lo bua ka dipoleke tseo batho ba baholo ba ikwetlisetsang ho tsona. Re tlilo ho di lokisa tse teng, tse seng tse neng di sentswe. Mme re kopa setjhaba se hlokomele dibaka tsena.

Ke hore ba dule ba ikwetlisa, ba je hantle. Mme ba be le maitshwaro a hantle bophelong.

Motho le motho a etse ntho e mo thabisang. Mohlala, ha ebe o rata ho pheha, o ka pheha, mme kapa wa kenela ditlhodisano tsa ho pheha.

Motswadi a ka nka phone ya ngwana hara beke ka nako ya matsatsi a sekolo, ebe o mo fa yona ka labohlano mantsibuya. Ho fitlhella Sontaha bosiu hore e se mo sitise dinthong tsa sekolo.

Hangata o ka fumana hore theko ya bona e hodimo.

Ngwaneso ke nahana hore o se o tella batswadi ebile maitshwaro a hao ha a sa le hantle. Ha o sa fetole mekgwa ya hao. Ke nahana hore o tlo tlohella Esport ena, hoba ke yona e ka reng e etsa o telle batswadi.

Ke nahana hore ho ka etsuwa dipapadi sekolong mona e le hore ka di boreki kapa hona ha sekolo se tswile, ho bapalwe sekolo mona. Hore bana ba ikwetlise le ha bana ba le hae batswadi ba ba kgothaletse hore ba ikwetlise.

Ho ile hwa lokisa ditadium tse bapalang bolo. Mme hwa lokiswa hohle South Africa mona ditsela tsa auwa boemafofane ba lokiswa.

Re ka ba kgothaletsa hore ba bapale dipapadi. Mme re ba hlalosetse le hore ho bohlokwa ho bapala dipapadi. Hobane ha o ntso o bapala mmeleng o ntso o ikwetlisa.

Dula o ikwetlisa. Mamela mokwetlisi wa hao ka nako tsohle. Etsa so thweng o se etse.

Ke tlilo sebetsa ka thata, ke ke dula ke ikwetlisa .

Dipapadi di bohlokwa haholo mmeleng ya rona, hobane di re thusa ho ikwetlisa, ene hangata di re thusa ho lwantsha mafu a mangata mmeleng ya rona.

Ke rata papadi ya netball, ke hotse ke bapala netball-o sekolong. Hore papadi ena ebe thatohatsi ya ka, ausi wa ka o ne a bapala mme a tumme haholo.

Ke hore ho dule ho etswa ditlhodisano tsa ditebele mona Afrika Borwa le hore batho ba bangata ba bapale papadi ena.

Ke ile ka ya moketeng o mong o neng o entswe ke motswalle wa ka. Mme ya ba ke thola molekane moo.

Motho eo a jwalo o na le bokgoni ba ho nahana. O na le maqheka, hangata o na le maqheka.

Ha o na le nako, o ko leka ho qeta kapa hona ho ba le nako le lelapa la hao. Mohlomong le ka bapala dintho tse tshwanang le dikarete ho intsha bodutu.

Ke ile ka ba kgalemela mme ka ba jwetsa hore ha motho a le phoso o lokela ho tlalehwa ho matitjhere a mang, eseng ba inkele molaho matsohong. Seo ba se entseng se fosahetse haholo.